Siyocela amadivayisi alandelayo engavumeli imfihlo yomunye umuntu ayishicilele efonini yakhe. Ikwazi ukusendela komunye umuntu noma ingakwazi ukusendeka. Kodwa kube ukuthi uma uyivula funeke eyivule ngephasiwedi okanye ngendlela azobe ey'khande ngayo lo muntu ozobe ey'khandile. Esimeni sokuthi lona omunye oyobe ey'thathile engakwazi ukuyivula ngaphandle kwemvumo yalowo muntu okusuke kungeyakhe. Ngicabanga lokho kungalekelela kakhulu ekutheni umuntu ekwazi ukuba nemfihlo ekuhambeni kwesikhathi esizayo.

Amadivayisi adingakalayo emphakathini ngicabanga ukuthi amadivayisi abalulekile emiphakathini yiwo amakhamera lapho esizokwazi khona ukubuka yonke into esemphakathini ukuthi yenzeka kanjani. Ngicabanga ukuthi leyo nto leyo inganqanda ubugebengu inganqanda izinto ey'ningi nokulahlekayo emiphakathini okanye nabalimalayo emiphakathini singazi balinyazwa obani. Ngicabanga ukuthi ingalekelela kakhulu emphakathini leyo nto leyo. Indlela engingenza ngayo ukuthi ikhontrolwe umuntu ongekho la emphakathini ikhontrolwe umuntu esolifihla igama lakhe .

Ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu, ukuthi babelane ukuze sikwazi ukubuka izinto ezinemqondo ehlukene, ungalokhu ubuka into enomqondo owodwa. Kubaluleke kakhulu lokho. Nokufundisa ngey'ndlela ey'hlukene kungabi ukuthi sihlezi sibuka into eyodwa njalo.

Umehluko phakathi kwezemidlalo kubahlinzeki be-TV nakubahlinzeki abasakaza bukhoma. Ngizoqala kulaba be-TV. Umehluko ukuthi kulaba be-TV basuke bekhuluma bezwakala futhi bethi bekhuluma bebe beyenza le nto abayikhulumayo siyibuka. Umehluko kulaba kulaba abasakazayo-ke ukuthi bona bayakhuluma sibalalele kuphela ngaphandle kokuthi sibabuke.

Uma ngibona ukuthi idatha lami liyashesha ukuphela iy'nyathelo okumele ngiy'thathe kumele ngixhumane naleyo nethiwekhi engisuke ngiyikhethile ngaleso sikhathi ukuthi ingani idatha lami lisheshe liphele. Mhlawumpe yona iyobe isingitshena-ke ukuthi hhayi izinto engisuke ngiyibuka ngaleso sikhathi ziyalidla okanye izinto engizenzayo noma engay'vulela ukuthi zidle idatha efonini okanye kumakhalekhukhwini wami.

Umehluko phakathi kwe-Wi-Fi yasemadolobheni neyasemakhaya. Eyasedolobheni iyashesha ukusebenza kwakhona kanti eyasemakhaya isebenza ihambe kancane.

Umculo udlala indima enkulu kakhulu ekutheni ubuyise amasiko kubantu bakithi ngokuthi uyakhona ukugqugqumezela kubantu abasuke bebuka noma bewulalele. Ngingasho ngithi ugqugquzela kakhulu and futhi uyakwazi ukukukhuza imikhuba yemphakathi ngoba ukutshena ngento esuke yenzeka emphakathini ukutshene ngobuhle bayo futhi ukwazi ukukutshena ngobubi bakhona. Uyakwazi ukubukwa lobo ububi sakuqoshwa, kwenzeka komunye umuntu. So, mase ungakwazi nawe noma ungayifiseli ukubona yenzeka leyo nto leyo kuwena.

Ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ekutheni ikwazi ukuthi ingacwasi ngokuthi wena awukwazi ukuzwa emadlebeni okanye awuboni emehlweni. Isiza kakhulu kuthina sonke. So, iyasiza ekuthenini umuntu engayibukeli okanye ekwazi ukulalela noma ukubona noma kuthiwa akakwazi mayengabonanga uzolalela. Ongakhoni ukubona uzolalela, ongakhoni ukulalela uzobona.

Uma kungathiwa kuyenzeka, ngifuna ukwakha uhlelo olukanjalo, kungafanele ukuthi inkulumo yami noma uhlelo lami lukhulume lufake bonke abantu lungagxili emuntwini oyedwa. Kube ukuthi kuvuleleka kuwona wonke umuntu ekutheni uphawule kungabibikho ukuthi kuzophawula yona yiphi kuphela ijenda. Kuphawule wonke umuntu omncane omdala, obunye ubulili kanye nobunye ubulili kuphawule wonke umuntu.